Ee ndo no ḓi wana ndi kho shumisa tshidimela sa tshinwe tsha zwiendedzi yo vha tshenzhemo ya vhuḓi vhukuma u ḓi wana u khou kona u shumisa tshiendedzi na vhathu vhanzhi.

Ndi nga uri arali dzi songo lugela u tshimbila dzigoloi hu ḓo vha na dzikhombo nnzhi dzo ya ho nga u fhambanana.

Vhuvhi ndi ha uri ano maḓuvha ho ḓalesa vhathu vho no lingedza u dzhia dzi goloi nga dzikhani huvha hu tshone tshifhinga tshine vha kono u dzhiela vhathu dzigoloi dzavho.

U ḓi wana ndo ṋamela heḽikophotha yo vha tshenzhemo ya vhuḓi kha nne ndo kona u vhona zwifhaṱo na miḓi yo nakelela ndi ngeyi nṱha nahone ndi nga takalela u lingedza ḽiṅwe ḓuvha.

Ndi zwa uri musi u tshi shumisa thekhisi sa tshiendedzi tsha nnyi na nnyi i tshimbila i tshi ima i tshi tsitsa i tshi ḽaisa.

Hai ndi vhona zwi songo fanela ndi hanefho hune a fhedza a tshi kho xedza dziṅwe dza dzi bege.

Ndi dzi goloi dza dzikhamphani hedzi ṱhukhu na dzone dziṋe dza dovha dza vha ṱhukhu.

Ndi toll gate yono vhidzwa upfhi Makhado main line ine ndo badela mahumi matanu na ḽithihi na bonndo.

Vhuponi ha hashu hune nda dzula hone ndi vhona zwi songo tsireledzeya uri vhathu vha tshimbile vhusiku.

Ndi vhona vhu fanelwa nga u ḓiselwa mishonga vhuponi vhune vha dzula Khaho ngauri vhunzhi ha vhaaluwa vha vha si tsha kona na u tshimbila.

Ndo vha ndo tshuwa vhukuma ndi sa ḓivhi uri ndi ri mini nahone ndi tshi kho mangadzwa musi vhathu vha tshi khou badela dzi tshelede dzi tshi ya phanḓa.

Ndi takalela u reila goloi lwa tshikhala tshilapfu ngori ndi ya zwi funa vhukuma.

Arali muvhuso wa nga kona u thusa nga mabisi kana u thusa dzikhamphani dza mabisi uri vha renge maṅwe mabisi zwinga thusa vhukuma kha vhadzulapo vha hashu.

Tshenzhemo yanga a yo ngo vha yavhuḓi na luthihi ngauri bisi iḽo ḽo mbo ḓi ntsiya a tho ngo kona u ḽi fara nga tshifhinga.

Ndi ha uri thekhisi i ya kono u dzhenisa tshelede ḓuvha na ḓuvha.

Ndi nga ya kha mavhengele o no rengisa dzi goloi a tsini hune nda ḓo swika nda sedzulusa goloi ine nda i funesa nahone ya khwine nda dovha hafhu nda vhudzisa vharengisi nda dovha nda ya ngei kha internet hune nda ḓo kona u sedza hone vhuḓi na vhuvhi ha goloi ine nda i funesa.

Ndi nga kwatisa vhukuma na hone nda ḓi vhudzisa mbudziso ya uri vho i sudzulusa hani.

Dzi a vhakwama nga mannḓa ngauri u pfha u songo tsha tsireledzeya nahone vhaṅwe vha vhathu vhane vha khou vhulaiwa ndi mashaka avho kana dzi khonani dzavho.

Tshifhinga tshe ndavha ndi kho shumisa bisi ndi musi ndo fara lwendo lwa u bva Venḓa ndi tshi khou ya Johannesburg zwo dzhiela i ri dza sumbe.

Tshumelo dzingaho Uber kana Bolt a dzi kho kona u swikelela ṱhoḓea ya tshitshavha nahone dzi kho shanduka vhuendi kha vhupo ha ḓoroboni.

Ee ndo no ḓi wana ndi kho kwamiwa zwisi zwavhuḓi nga migwalabo ya dzithekhisi nda fhedza ndi tshi khou balelwa uya mushumoni.

U shela paṱirolo ya ḓala na u sedzulusa uri mathaela a goloi yanga a kha tshiimo tsha vhuḓi ndi vhona u nga vhaendela mashango a vhathogomeli badani.

U teya u paka zwiḽiwa zwo linganelaho a sa ḽe zwiḽiwa zwo ḓalelwaho nga maḓi ngauri zwi ḓo ita uri zwiḽiwa zwi humele murahu a dovha hafhu a charger dzi founu dzawe uri a sa kone u khakhisea musi a bisini.

Ee ndi vhona u muhumbulo wavhuḓi ngauri hu ḓovha hu na vhaṅwe vhaendela mashango nga ngomu vha ḓo kono u amba na u haseledza na vhaṅwe na u ḓivha zwima.

Nga u reila zwavhudi na u kona u amba navho zwavhuḓi nga nḓila ine ya ṱhonifhea.

Zwi kwama ikhonomi zwavhuḓi nga uri zwi sika mishumo zwa dovha hafhu zwa tsitsela fhasi dzimbadelo.

Khaedu dzine nda nga ṱangana nadzo musi ndi kho shumisa bupo hu nga vha u lenga kana u khantseliwa bupo, u ḓura ha thikhithi dza bupo, u xela kana u lenga ha mihwalo, u sa dzula zwavhuḓi wo ḓi geḓa.

Arali u tshi kho fara lwendo lulapfu wa ima kha tshiṱitzhi tsha peṱirolo tshine tshavha na vhathu vhanzhi u fhedza u tshi kho lenga u wana tshumelo yau wa fhedza u kho lenga hune wa kho ya hone.

Tshenzhemo yanga kha zwiendedzi zwa hayani yo vha a i ya vhuḓi vhukuma a thingo ṱangana na thaidzo ye ya nremisa ṱhoho.

Huna tsireledzo yavhuḓi vhuponi ha hashu kha vhathu vho no tshimbila nga milenzhe.

Zwithu zwa ndeme zwine nda teyo u zwi paka ndi mishonga u itela uri arali ndi sa ḓi pfha zwavhuḓi na zwiḽiwa na zwiambaro zwo fanelaho nda dovha hafhu nda paka na dzi tshadzhara dza dzi founu na dzi laptop.

Thekhisi i fanela u hwala tshivhalo tsha vhathu vha fumi iṋa, fourteen.

Ee ndo no vhuya nda ḓi wana mutengo u fhasi vhukuma zwe nda pfha zwo mmangadza nga mannḓa.

A thi tsha kona u shumisa goloi yanga tshifhinga tshoṱhe ngauri mitengo ya zwivhaswa na mapfura yo gonya hu tovha na zwifhinga zwine nda i shumisa na zwifhinga zwine a thi i shumisi.

Ehe ndi vhona muvhuso hu tshi fanela u dzhenelela kha u ṋekedza vhaaluwa zwiendi zwa mahala musi vha tshiyo u wana dzilafho ḽavho zwibadela.

Ndi dza ndeme vhukuma ngauri arali vhareili vha baisigira vha sakho kona u wana nḓila dza vhuḓi ndi henefho hune ha ḓovha na dzikhombo nnzhi dzo yaho ngo u fhambanana.

U itela uri musi a tshi pfha ḓora a kono u ṅwa maḓi awe hanefho tsini a sa thome a tse a ya u ṱoḓa maḓi na uri arali hu na tshifhinga tshine goloi ya kho ṱoḓa maḓi a kone u i shela.

Ee ndi a zwi takalela ngauri bisini ri vha ri vhanzhi ri tshi kono u haseledza ra sea ra dovha hafhu ra ḓivhana.

Yo vha tshenzhemo yavhuḓi vhukuma ndo kona u vhona tshiṱiraṱa tshe tsha dzula vhaḓivhaleya vhavhili vho no ḓivhaleya shango ḽoṱhe vho Nelson Mandela na Archbishop Desmond Tutu.

A zwi vha kwami zwavhuḓi na luthihi ngauri na dzi piṱirolo dzivha dzi kho ya u gonya.

Musi ni tshi ṱoḓa u wana khadi ya bisi vhuponi ha hashu ni ya ngeyi dzi renkeni dza mabisi ndi hune na ḓo kona u wana mabisi u ya nga u fhambanana na hune ha rengisiwa dzi khadi hone.

Vhunzhi havho vha to tshimbila vha tshi ya dzi kiḽiniki kana mashophoni zwine zwavha zwi si zwavhuḓi na luthihi.

U vhulunga ndaela vhalanga mutevhe wa thekhisi na vhanameli vha tshi khwaṱhisedza uri muṅwe na muṅwe u tevhela maitele a u thoma u ḓa u livhisa thekhisi vhalanguli vha mutevhe vha sumbedza uri ndi thekhisi dzifhio dzine dza fanela u hwala vhaṋameli zwi tshi iledza dzi nndwa kana u ṱanganya vhareili.

Ndi u badela tshelede yo fanelaho nahone yo linganaho.

Zwi fhungudza u ḓi ṱalula zwi ita uri vha kone u dalela miṱa khonani na senthara dza tshitshavha na u khwinisa tswikelelo ya mutakalo.

U fhira vhukoni ha goloi zwi vhea mutsiko kha buriki na mathaela zwine zwa engedza khombo ya badani, u fhungudziwa ha tsireledzo, u ḓala ha vhathu zwi ita uri hu si kone u swikelela ḽiwa kha banda ḽa u tsireledza na kha nḓila dza u bva nga tshomedzo zwine zwa ita uri zwi konḓe u bva musi hu na tshomedzo.

Musi hu na maḓirivha ane avha na vivho kana vengo ha dovha hafhu ha vha na maḓi rivha ane ha khou tevhedza mulayo a kho fhurela.

Muhulwane wa vhuponi ha hashu u a kone u tshimbila vhuponi ha mahayani o tsireledzea ngauri vhathu vha ya muṱhonifha vhukuma.

I ya vha kwama nahone nga nḓila i si ya vhuḓi ngauri bada ya hone i na madindi.

Ee, ndo no vhona ho no vha na tshanduko khulwane vhukuma.

Ndi u kuvhanganya vhathu vha talutshedzwa nga vhuḓalo nga ha zwiendedzi zwa dzi shathele.

Ndi uri musi vhaaluwa vha khou ya dzi kiḽiniki kana mashophoni vha swikiswa hune vha kho ya hone.

Ndi u kona u langula tshiimiswa itsho na uri hu vhe na mulalo.

Ndi u tsireledzea na vhudziki tshumelo ya vhuḓi i katela u ri iḽa nga vhuronwane goloi dzo kunaho na u farwa nga ṱhohoni ṱhonifho zwine zwa ita uri vhanameli vha ḓipfe vho tsireledzea nahone vhe vha ndeme u shuma zwavhuḓi na u fhulufhedzea.

Ndi tshifhinga tsha musi ndi kho ya fhethu he ndavha ndi sa u ḓivhi mureili wa thekhisi ndi ene awe a nthusa uri ndi swike afho fhethu.

Ndi vhona dzi tshi farea sa izwi peṱirolo i tshi dzulela u gonya.

Ndi vhashumi vhane vhavha vho ḓivhudza u shuma nahone vha sa ṱavhanye u fhela mbilu ngauri hu vha ho ḓalesa vhana vhaṱuku.

Uri fhasi hu savhe hu suvhaho hu vhe na zwidulo zwo fanelaho zwidulo zwine muthu a kona u dzula a ḓi geḓa zwavhuḓi.

Ndi zwa ndeme vhukuma ngauri dzi kereke nnzhi dzivha dzi kule na mahaya zwine zwa sia vhaaluwa vha tshi kho to tshimbila tshikhala tshilapfu vhukuma.

Ndi khaedu ya u sa ṱhonifhiwa nga vhaṋameli kana vhaṋameli vha sa tsha ṱoḓa u badela.

Mutengo wa mapfura musi mitengo ya piṱirolo kana dizili i tshi gonya ṱhuṱhuwedzo ya u shumisa thekhisi i ya gonya zwine zwa ita uri hu vhe na mbadelo dza nṱha, u ṱhogomela goloi u lugisa zwipiḓa na u ṱhogomela tshifhinga tshoṱhe zwi nga ḓura zwihuluhulu kha goloi dza kale, inifulesheni u gonya ha mitengo ya zwithu nga u angaredza zwikwama thuthuwedzo dzoṱhe dzi tshimbilelanaho na mishumo ya thekhisi.

Ee. Ndono ṱangana nazwo a zwo ngo mpfara zwavhuḓi na luthihi.

Ya uri vhathu vha tea u ṱhonifhana misi yoṱhe nahone maḓi ḓiraiva a songo fhurela.

Ndi u vhea milayo, milayo i ngaho uri vhathu vha songo badela tshelede ya fhasi kha mutengo wo vheiwaho.

Zwi u kwama zwavhuḓi ngauri arali vha tshi kho ḓivha uri hu na zwiendedzi zwa uya kerekeni a vha vhi na mutsiko nahone vha ḓo zwi ḓivha uri vha ḓo swika kerekeni vho tsireledzea.

Ndi tshifhinga tshe ha vha ho ḓala vhukuma ḓoroboni vhathu vho vha vho ḓala vhatshi kho balelwa u fhelela kha thekhisi he ra fhedza vhaṅwe vha tshi kho ṱuwa vhusiku na nne nda vha muṅwe wavho.

Tshenzhelo yanga yo vha i si yavhuḓi vhukuma ngauri ndo vha ndo tshuwa ndo vha ndi sa kho vhuya nda ḓi pfha zwavhuḓi zwine zwa fhedza zwi tshi khou siya uri ndi si ḓiphiṋe.

A si zwavhuḓi na luthihi nga uri vhaṋameli vhavha vho vheiwa kha khombo zwithu zwine zwa nga itiwa ndi uri hu vhe na zwiṅwe zwi mini basi zwo ḓalaho zwine zwa ḓo kona u dzhia vhathu uri vhathu vha si tsha ṋamela vha vhanzhi vhanzhi kha tshithihi.

A thi ḓi pfi zwavhuḓi na luthihi ngauri musi mutengo u tshi gonya na vhone vha ya gonyisa nga u ṱavhanya zwivha zwi si zwavhuḓi kha riṋe vhaṋameli.

Vhathu vha fanela u tshekulusa zwavhuḓi uri na ndi nnyi ane a ngavha a songo badela tshelede yo fhelelaho uri a kone u badela.

Ndi nga si ḓipfe zwavhuḓi na luthihi nga uri tsho thoma ndi ḓo vha ndi kho lenga u swika afho fhethu hune nda kho ya hone na uri u tsitsiwa nḓilani zwi vha zwi si zwavhuḓi nga maanḓesa u sa ḓivhi hune wa kho ya hone.

Vho fhambana nga uri vhareili vha dzi thekhisi dza ḓoroboni a vha koni u amba na vhathu zwavhuḓi nahone vha reila nga nḓila i si ya vhuḓi dzi badani ngeno vhareili vha dzi thekhisi dza mahayani vha tshi kona u amba na vhathu zwavhuḓi.

Ndi vhona unga vhareili vha dzi thekhisi vha tea u shumisa tshelede ine ya bva tshikwamani tshavho ngauri arali vha shumisa tshelede i ya badeliwa nga vhaṋameli ndi hanefho hune a vha nga koni u vhona dzi phurofithi.

Ndi pfha vha tshi bora vhukuma ngauri vha vha vha kho ḓi humbulela vhone vhaṋe na hafho hune vha khoya hone vha sa humbuleli vhathu vhoṱhe kana tsireledzo ya vhathu.

Maḓuvha a ya fhambana maṅwe maḓuvha hu vha hu sina thaidzo manwe maḓuvha wa wana thekhisi i tshi kho lenga zwine zwa fhedza u tshi kho lenga uya mushumoni.

Tshifhinga tshine thekhisi ya vha i khou lenga zwi amba uri ndi ḓo lenga u swika mushumoni nda lenga u thoma mushumo wanga nahone ḓuvha ḽanga ḽa vha ḽi si ḽa vhuḓi.

U gonya ha mapfura a goloi zwi a khakhisa vhukuma kha u shumisa goloi ya private u tshiya mushumoni ngauri u vha u kho tea u i shumisa ḓuvha na ḓuvha ndi hafho hune wa tea u bvisa zwinwe kha badzhete yau uri u engedze kha mapfhura a goloi.

Ndi uri tshiṅwe tshifhinga u ya wana ho ḓala vhukuma hune na vhugevhenga ha vha ho ḓala vhaṅwe vhathu vha tshi khou setsha u sa zwipfi.

Ndi vhona unga u lugisa zwiṱitshi zwa ṱhireini zwi a dzhia tshifhinga tshilapfu nahone zwi ṱoḓa masheleni manzhi vhukuma na vhathu vhane vha ḓivha mushumo wavho.

Nga u sedza dzi awara dzine vhathu vha vha vha khou dzi shumisa nga maanḓa ha vha dzone dzine vha ḓisa dzi ṱhireini ngadzo.

Ngauri arali tshidimela tsha ḓala kana tsha swikisa mbalo yatsho tshi songo dovha tsha panga vhaṅwe vhathu.

A zwo ngo kwama lwendo lwanga fhedzi ndi vhona u nga u vha hone zwi a shuma kana zwi a ṱoḓea.

Zwo leluwa nga maanḓa ngauri arali ndi kho shumisa bolt kana uber ndi to requester ya ḓa ya ndzhia hune nda dzula hone.

Mitengo eyo yo fhambana nga maanḓa nga uri mutengo wa uber u vha u nṱhesa ngeno wa thekhisi u fhasisa.

Ndi zwa ndeme vhukuma nga maanḓa ngauri ano maḓuvha ho no ḓalesa zwithu zwi si zwavhuḓi zwine zwa kho itea kha vhathu vhane vha khou shumisa dzi uber kana dzi bolt.

A thi ḓipfhi zwavhuḓi na luthihi ngauri muthu muṅwe na muṅwe u na ndugelo ya u ḓinangela zwine a ṱoḓa u zwi shumisa na uri musi vhathu vha tshi ṋanga u shumisa dzi bolt kana uber ndi ngauri hu vha hu na zwithu zwine vha khou benefitha khazwo. Zwithu zwo no tonga musi muthu a khou ya tshibadela tshine tsha vha kule na rinngi kana hune ha dzhiiwa hone kana muthu a tshi khou balelwa u tshimbila ngeno bolt kana uber i tshi ḓo mu swikisa afho hune a kho ya hone.